Ditlhapi tsa tona di tshwarwa mo lewatleng e bo di isiwa kwa factory-ing kwa di phepafadiwang gore le go tsenwa mo makotikoti. Dithini di a tswalelwa mme di a apewa go boloka tlhapi. Go tswa foo tona e e mo makotikoting e romelwa kwa mabenkeng gore batho ba e reke le go e ja.

Gantsi dinku di beolwa gore di nne le bobowa, fa ke ne ke tshwanelwa ke go tlhopha ke ne ke tla beola ya nku e e nang le kobo e telele e e bobowa. Seno se ka thusa gore diboloka di le tsidifaditswe le go dira gore go nne motlhofo go tlhokomela kobo. Le fa go ntse jalo go beela di ga go a tlwaelega mme go tshwanetse ga dirwa ka fa tlase ga kaelo ya se porofeshenale.

Balemirui le badiri ba dipolase ba ka lekalekanya bokgoni le pabalesego ka go diragatsa diporotokholo tsa pabalesego, go tlamela ka katiso le go dira ditshekatsheko tsa dikotsi. Go tlhokomela ka metlha go dirisa di diriswa tsa go itshireletsa le go buisana ka tsosologo le go ne go thusa go fokotsa dikotsi, ka go baya pabalesego kwa pele. Balemirui ba ka fokotsa dikotsi le go tshegetsa ntsho dikuno, mokgwa o o o netefatsa gore thulaganyo ya tlhokomelo ya polase e e babalesegileng le e e nonofileng.

Temothuo ya segompieno e na le ditšhono tsa bokgoni le tshireletsego ya dijo, fela e lebagane le dikgwetlho tse di jaaka phitlhelelo e e lekanyeditsweng le thekenoloji le phetogo ya tlelaemete. Go beeletsa mo mafaratlhatlheng le mo dipholising go ka thusa. Tirisano mmogo ke sa go rotloetsa boitshimoledi go tswelela pele.

Temothuo ya segompieno e na le ditšhono tsa bokgoni le tshireletsego ya dijo, fela e lebagane le dikgwetlho tse di jaaka phitlhelelo e e lekanyeditsweng le thekenoloji le phetogo ya tlelaemete.

Rooibos ke sejalo se se botlhokwa ka ntlha ya diteng tse di kwa godimo tsa se bolaya megare. Tlhago e e senang caffeine go itshokela dipharologantsho tse di shomileng ka dikotla e neelana ka melemo e e jaaka tlhokego e e golang, temo e e tswelelang go tlama ditiro le ditšhono tsa go farologana.

Go simolola tshingwana ya lelapa o tla tlhoka lefatshe kgotsa , dipeo kgotsa , motswedi wa metsi, di dirisiwa tsa motheo tsa go dira tshingwana, lesedi la letsatsii le mmu.

Tokafatsa phepo ya leruo le taolo ya mafulo ka phepo e botoka, pholo e e nepagetseng le thekenoloji. Fokotsa dintsho tsa dikgomo ka go ela tlhoko boitekanelo go enta le go fokotsa kgatelelo ya maikutlo.

Dijo tse di bolokilweng ka go omisa le go ntsha metsi mo mmeleng di akaretsa maungo, diapole, di , merogo, dinawa, dierekisi, ditlhatsana, , oregano, dinama, , manoko le ditlhaka.

le tlelaemete di ama kgolo ya dijalo. Themperetšhara, pula, boleng jwa mmu, lesedi le letsatsi di ama gore ke dijalo dife tse di ka jalwang. Tlelaemete e e farologaneng e tshwanela dijalo tse di farologaneng jaaka tlelaemete ya ya kofi le le tlelaemete e e bothito ya karolo le mmidi. Se se laola mefuta ya dijalo e e ka atlegang mo kgaolong e e rileng.

Go ntsha letlalo la diphologolo go ka baka tshenyo ya letlalo, tshwaetsego, kgatelelo ya maikutlo, le loso. Tshwara diphologolo ka kelotlhoko mme o dirise dithekiniki tse di maleba go tila ditlamorago tseno.

Go baakanyetsa dijalo tse dintšha mmu PH ya mmu le maemo a dikotla, tsenya menontsha le dikotla jaaka go tlhokega. Akanyetsa tlelaemete, mofuta wa mmu, ditlhokego tsa dijalo, dirisa mekgwa e e jaaka go khurumetsa. Go khurumetsa dijalo le go nosetsa ka go rothisa mo ditlelaemeteng tse di tsididi le tse di omileng. Tlhokomela boitekanelo jaaka mmu ka metlha le go dirisa monontsha o o leka-lekaneng.

Dipotso tse di ka bodiwang motho yo o dirang letlalo, o dira le diphologolo dife? Thulaganyo ya gago ya go ntsha letlalo ke eng? O netefatsa jang boleng jwa letlalo? O lebagane le dikgwetlho dife? O tlhokomela diphologolo jang?

Go jala rooibos akanyetsa tlelaemete ya , mmu o o eledisang metsi sentle o o , metsi a lekanyeditswe a kgona go itshoka komelelo. Dipeo tsa boleng jo bo ka godimo, mekgwa ya temothuo e e tswelelang, tlhokego ya mmaraka, melawana ya selegae, disetifikeiti.

Dimela di tlhoka metsi, lesedi la letsatsi, dikotla, mowa wa temperature e e tshwanetseng gore di gole. Balemirui ba itumela fa pula ena ka gonne e tlamela ka metsi, e imolola kgatelelo ya komelelo le go oketsa thobo ya dijalo.

Balemirui ba lebane le dikgwetlho tse di jaaka maemo a bosa, disinyi, tlhaelo ya badiri le fetoga-fetoga ga . Go fenya tse ba ka dirisa mekgwa e e tswelelang, thekenoloji, maano a go rekisa le go tokafatsa go tshwara morago ga thobo.

Go laola dikonyana le mengwe e e senang dikhemikhale sebedisa phapanyetsano ya dijalo, lemela tse di hananang le . Dikonyana tse di molemo tsa mmele mekgwa ena e ka kopanywa le integrated pest management bakeng sa diphello tse sebetsang hantle.